Va nga va kuma hi ku nghenelela swo fana na ti-social media va ya na le ka xiyanimoya va tivisa ku ku laveka vanhu va so. Xin'wani na ku famba na ku ku va va ri na sayiti ra vona swi vula ku ri website hi xilungu.

Mina ndzi vona mirhi ya manguva lawa. Hikuva yi va yi yi tsariwile ku lowu wu tirha yini lowu wu tirha yini. Hikuva loko swi ta ka ka mirhi ya ndhavuko, van'wana a va ha a va ha swi tivi ku lava va khale vo tala a ha ha ri na vona, se va masiku lawa a va ha yi tivativi mimirhi leyiwani. So ya manguva lawa, ni vona yi ri kahle hi mhaka ku lowu wa wu va wu chekachekiwile, ku va ku tirhisiwe thekinoloji ku ri lowu miri wu murhi wu pfuna ku fika kwihi na kwihi.

Ku va munhu a nga teki maphilisi hi mfanelo swi ta vavisa rihanyo ra yena. Swi ta vavisa rihanyo. Hi swin'wana swa switandzhaku leswi nga va ku kona. Swin'wani a nge hatli a hola eka leswi a vabyaku swona, a a nge hatli a hola. Xin'wana ni nga vula ku yini? Swi n'wi teka swi n'wi veka ekhombyeni ku.

Vukorhokeri bya rihanyo, byi katsa ku endla vutiolori na ku dya swakudya swa rihanyo na ku xava swakudya swa rihanyo. Ya ndzi hleketa leswaku ku vavanuna ha byi tirhisa vukorhokeri lebyi. Hi byi tirhisa ngopfu ku jima, ku endla vutiolori, na ku dya swakudya swa rihanyo.

Loko ya ha sungula COVID-19 a swi nga koteki ku hatla u byela vanhu u paluxa mhaka leyiwani because eyi, nkarhi wun'wana va ta ku endla nsele, va ku rahetela kumbe va ku ba hi va ku hoxetela hi maribye. Mara eka nkarhi wa sweswi ya, swi na nkoka ku paluxa mahungu lawa ka vanhu hinkwavo lava ndzi ndzi ti hlanganisaka na vona. Hikuva swi endla ku ndzi va lemukisa ku byi bihe ku fika kwihi naswona ku tisirhelela va fanele va endlisa ku yini. Na vona loko vo tshika va khomiwa hi COVID-19 va nga swi endlisa ku yini.

Swikombiso le swa ku munhu a nga va a ri na xitsongwatsongwana xa Corona i ku va a pandziwa hi nhloko, xin'wani a nga naveli swakudya, xin'wani ku khohlola ku khohlola swinene, ivi na na ku hisa ka miri. U hisa miri a tlhela a badha swinene, a badha hi ndlela ya le ya le henhla swinene. A biwa na hi sululwana.

Leswi ndzi nga swi vutisaka i ku sungula ndzi cheka leswi va swi vitanaka ku va ku ti-review. Ndzi ta sungula ni cheka ti-review hi xilungu ku van'wani va tshame va xava na? Xana munhu loyiwani, i khale a kha a xavisa na? Loko ndzi cheka sayiti ra kona ra ra inthanete, xana vanhu van'wana va le ku xaveni na?

Swakudya leswi phameriwaka eswikolweni swa pfuna swinene. Tanihi loko swi fumile loko swi ta ka mhaka ya ti-protein-i, ti-vitamin-i. Naswona emakaya swi hunguta leswaku va nga ha tirhisi ngopfu timali ku ri, loko n'wana a dya exikolweni nampundzu a ya vuya ni nhlikani, kaya va va va va ponise mali, tanihiloko hi huma eka mindyangu yo hambanahambana. Swakudya leswiya swa pfuna swinene.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku, va nga tekeleli ku humesa mali va nga se kuma nchumu wa kona nchumu walowu wu xavisiwaka. Va nga tekeleli ku ku humesa mali, a va sunguli va endla vulavisisi ku himpela swilo leswiwani swa tirha na i mani a nga tshama a a a a xava eka vona vanhu lava? I mani a nga xava va n'wi tivaka? Va fanele va endla vuxiyaxiya swinene. Xin'wana va nga tekeleli ku humesa mali va nga se va nga se kuma nchumu wolowo wu xavisiwaka.

Lexi nga endliwaka hi mfumo wa hina i ku va va va teka magoza ku loyi a nga tshukaka a kumeka a kha a xavisa mirhi ya vuxisi, ku va ku ri na xigwevo. Naswona kumbexana va nyika mbuyelo kumbe ti-rewards leswaku, loko wun'wana o va a kha a tiva un'wana a xavisaka mirhi ya vuxisi, a fonele eka nambara leyi. Loko vo endla sweswo vanhu lava va nga tshika ku inana hikuva a va na vuxokoxoko bya rihanyo lebyi faneleke, va le ku onheni ka rihanyo ra vanhu. Naswona loko munhu a nga xavaxavi ka vanhu ka munhu un'wana na un'wana, a ya a ya xava leswi nga enawini.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a ri na maphilisi yo lwisana na na hikuva n'wana loko a ha ku velekiwa a nga khomiwa hi hi ku olova. Xin'wana maphilisi yo pfuxa swiso na maphilisi ya ku basa miri. Yo fana na ya ti-multivitamins kumbe ti-drops leti pfunaka ku aka masocha ya miri.

Ndhawu kumbe xibedhlele lexi hlawuriweke. Loko swi ta eka xibedhlele xa phurayivhete xa le dorobeni, xi nga durha ngopfu ku tlula xi nga eka muganga wa le tikweni. Swin'wani switirhisiwa swa vatshunguri leswi katsaka ti-scans-i ti-laboratory test-i na ti-machinery yo durha leyi tirhisiwaka exibedhlele. Na nhlawulo yo karhi consultation fee.

Xo sungula, va va chava miri wa vona. Xa vumbirhi ku navela vuyelo hi ku hatlisa. Ivi xa vunharhu vanhu lava va chava miri ya vona.

Munhu u fanele u ambala mask-a ende xin'wani u fanele u khipha one comma five meters distance. Naswona ku papalata ku va endhawini leyi nga na vanhu vo tala. Xin'wani.

Vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari lavawani ekaya hi mhaka ku ri, loko kaya va tshama na vanhu lava va rhandzaka, vadyuhari va kota ku vona maxaka ya ya vona handle ka leswo vhakela vhakeriwa, leswiya swo vhakeriwa swi pima nkarhi. So loko hi kha hi tshama na vona laha kaya hi va kombisa rirhandzu hi va endlela swilaveko hinkwaswo leswi lavekaka, va tsaka swinene moya wu va kahle, rihanyo ra vona ri tlhela ri tiya vutomi byi ya mahlweni. Ndzi vona swi antswa loko va ri kaya mina because loko va ri kaya, lava ku va kotaku ndzi rhuma ndzi ya va endlela yini ndzi n'wi endlela yini. E, maxaka ma ta ma ta vhaka hi ndlela ya kahle handle ka ku vekeriwa milawu ya ku u fanele u vhaka nkarhi wa so. Se loko va ri kaya, nkarhi wun'wani na wun'wani va vhakeriwa.

Nkoka wa ku endla vutiolori eka vavanuna lava nga exikarhi ka malembe ya thirty ku fika ka fifty, i ku va swi antswisa rihanyo ra ra vona. Swi swi engetela rihanyo ra vona tanihiloko minsiha yi olololeka, va nga hatli va kumiwa hi mavabyi hi ku olova. Hi ku vula ku munhu a tshama a nga endli vutiolori, vuvabyi byo nghena. Se loko va endla vutiolori, swi sivela mavabyi ku ri ma nga hatli ma nghena eka vona hi ku olova. Swi endla ku miehleketo ya vona yi va kahle.

Leswi ndzi nga swi vona vadyuhari vo tala va tshama va ri voxe. Laha mi kuma ku, wa vabya a nga a nga tlhogomeriwi hi munhu. Naswona swakudya a nga nyikiwi swakudya leswi faneleke va siyiwa va ri voxe, a va swekeriwi swakudya hi karhi. Hi swin'wana swa mintlhontlho leyi yi nga hi vona.

Ku ponisa vutomi hi ku hatlisa, ku kuma vutshunguri hi nkarhi, ku hunguta ku fambafamba loko u ku nga lavekiki, ku fikelela switirhisiwa swa xinkarhana.

va kota ku landzelela ndlele ya kahle ya rihanyo eka n'wana swi ni nkoka ku va va va ya etitliliniki leswaku va ta kota ku ku va eka ndlela ya kahle ku famba hi ndlela leyinene na loko n'wana o tshika a khomiwa hi vuvabyi byin'wani kumbexana va va va ri na wona murhi wa ku n'wu tshungula hi wona swi na nkoka swinene ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi vi swo boha nawu a wu endli ku ri swi boha ku munhu a ya etliliniki.

Xiboho xa koka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo nkoka wa rihanyo ra mihleketo i ku va munhu a endla swilo leswinene leswi tshamiseke naswona munhu u hanya hi ndlela ya kahle u landzelela swiletelo leswi a va ku a nyikiwe swona.

Leswi ni nga swi vulaku hi switandzhaku swa swa DEPO hileswaku loko swi ta la ku se munhu a ta va a kha a lava n'wana swa serious a nge hatli a n'wu kuma hi karhi wa right hi mhaka ku swi teka karhi ku ri swi tlhelela vutshan'wini xin'wani ti-effect switandzhaku ku va munhu a gain-a weight-i na na ku cinca ka ti-circle ta yena xin'wani na ku pandza hi nhloko.

Loko ku munhu a tsandzeka ku amukela miri wa yena a ngo ho no pandziwa hi nhloko kumbe ku khomiwa hi mavabyi yo hambanahambana lawa ya fambelanaku na xitsongwatsongwana lexiwani xa HIV hikuva a nga va a nga ha khomiwa vuvabyi bya ku va a a a a nga ha naveli swakudya na ku luza weyiti rihanyo ra ye ri nga ha vi kahle.

Mina a ni voni swi tisa ku cinca hi mhaka ku vanhu lavawani loko va vhakela titliliniki letiwani leswi va lavaku swona va swi kumi swo tala swi va swi nga ri kona vana a ku na ku cinca ku nga va ku ku ku nga kona because vana a va yimi ku kuma vantshwa a va yimi ku bebula a va le ku .

Ya swa laveka leswaku munhu a hlamba mavoko loko a susa madlhilavhu hi mhaka ku ri switsongwatsongwana leswiya swin'wani leswaku kota ku basisa hi mhaka ku mandlilavhu ma va na swilo nkama wun'wani loko a ma susa i vi a bayiza a khoma nyana xitsongwatsongwana kwalaya swi swo fana swi fanerile swinene munhu leswaku a hlamba mavoko ma yena hi mhaka ku xitsongwatsongwana xi nga sala la vokweni or .

Ya ni vona leswaku swi nga cinca swinene eka rihanyo ra ra vavanuna hi ku vavanuna vo tala va fela endzeni a va swi koti ku vulavula se hi ndlela leyiwani loko ko va ku ri na ti-project ta ku dyondzisa vavanuna hi hi mhaka leyi khumbaku ri rihanyo swi nga va kahle ngopfu vavanuna vo tala va nga pfuneka va nga kuma ku pfuneka.

Ni nga ni nga ni nga ya ni ya report-a eka xifundza xa xa rihanyo ndzi nga endla leswaku na swi report-a kumbe ni kuma mukhanselara wa le tikweni ni n'wi byela ku ni xavisa swa so mirhi yi hundzeriwini ende mirhi loko yo ze yi va yi hundzeriwini a ya ha ri na rihanyo ra kahle eka vanhu.

Mihlovohlovo ya switirhisiwa swo kambela HIV hi swihi naswona swi hambana njhani? E ni tiva lexiya munhu a xi xavaku ka Clicks a a chelaku swingatani xi inana karhi leswi va swi tirhisaku titliniki va teka ngati evokweni va chela ka xiloxiya xa va ti-result.

A loko munhu a nga teki swiletelo hi ku nwa maphilisi kahle u ti chela eka khombo leswaku a nge holi a nge koti ku hola naswona a nga hundza emisaveni.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku leswi nga endleka eka yena a hi ku hela ka misava kambe ka ha ri na vutomi ku ya mahlweni wa ha fana vanhu lavan'wani naswona Xikwembu xa swi tiva ni fane ni swi teke enhlokweni ku ni vulavula na yena a ni n'wu judge kumbe ku n'wu kwatisa a ndzi fanelanga leswaku ndzi n'wu jaja.

Xana hikwalaho ka yini nkhathalelo wa paternal wu ri na nkoka eka vuyimana? Ni vona wu na wu ri na nkoka hi mhaka ku wu nyika ti-hormones leti tiyisaku ku ri leswaku u nga tshiki u va u humeliwe hi khwiri.

Mina n'wansati loko o ta u tile ka wena tanihi dokodela wa mihleketo ku ta pfuna vana va yena ni nga n'wu byela leswaku leswiwani a hi ku hela ka misava ndzi nga tlhela ndzi n'wu nyika xikombiso hi wun'wani wa xaka ra mina kumbe wun'wani loyi ni n'wu tivaku swinene loyi swi nga tshama swi n'wi endlekela swa khombo ra ta ro ta se ni nga n'wu tsundzuxa ku leswaku a nga heli mbilu a nga hleketi ngopfu hi swona ni nga n'wu khutaza leswaku leswi a faneleke ku swi endla hi swihi na swihi a nga tshami ndhawu yin'we a ri yexe a kumi ntirho ntirho hi a endli mighingiriko yo tala a nga tshami loko o tshama a swi ta n'wu endla ku a hleketa .

HIV eka munhu yi nghena loko munhu a endla timhaka ta masangu na munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa HIV loko a nga ti sirhelelangi, xin'wani i ku va loko munhu a ri na xilondze i vi ngati ya ya munhu loyi a nga na HIV yi nghena hi laya hi yin'wana ya ndlela leyi xitsongwatsongwana xa HIV xi nghenaku ha kona munhwini.

ntirho wa mphahlo i ntirho lowu hi nga kula wu kha wu endliwa tanihiloko na na wona wu wela ka vukhongeri bya xintu hi mhaka ku hi boheka ku tsundzuxa hi boheka ku ku tsundzuka va le hansi hi va phahla leswaku hi va tsundzuka tindlela ta hina ti ta hi basela loko ni langutile swi leswiwani a swi tirha ngopfu khale na sweswi swa ha tirha ko va ku sweswi a swa ha landzeriwi ngopfu.

Nseketelo lowu wu kumiwaku hi vanhu va vatsoniwa ku na mali ya leyi ya grant la va yi kumaku n'hweti na n'hweti ni vona wu nga ringanangi hi mhaka ku mali ya kona ni vona yi ri tsanana va ha hlupheka vanhu lavaya u kuma ku leswaku van'wani vanhu a va na tona ti-wheelchair.

Hlamusela hi nghozi yo chayisana ka mimovha leyi u nga ve u khanga u yi vona yendla kusukela ku sunguleni ka yona, nghozi leyiwani loko yi humelela timovha letiwani ti inani tsundzuka ku ri yin'wani ya taxi na movha ya ka BMW la ti nga hlangana ti belana hi nhloko laha ka taxi taxi a yi ri na vanhu vo fika fourteen laha driver a nga vaviseka ku nga hatla ku hatle ku faneliwa va va ambulense ambulense a yi hlwelanga no fika mara lowa wa BMW yena a lahlekeriwe hi vutomi.

Bya le kule byi nga olovisa njhani nhlayiso wa rihanyo wa le makaya i ku va vanhu va kota ku landzelela swiletelo leswi va va ku va byeliwaku swona naswona i ku va i va i ku va ku tisa vutshembi eka vanhu leswaku swa so swa kota ku tshunguriwa munhu wa hola.

tindlela tin'wani to kuma mirhi leyi nga durheki ngopfu i ku va munhu a ringeta ku xava online ka tixopo leti ti tshembiweke.

Yo yelana na rihanyo ra mianakanyo yi na nkoka swinene hikuva munhu u kota ku va a a pfuneka rihanyo ra yena na munhu ri tshama ri ri lero lero ra kahle rihanyo ra munhu ri tshama ri ri kahle naswona yi kota ku hambanisa swa kahle na swo ka swi nga ri kahle

Ra mianakanyo ri nga tshunguriwangiki minkarhi yin'wana ri yisa njhani, munhu u gina a nga ha vi kahle emiehleketweni i va a nga ha ri munhu loyi a nga hanya kahle naswona rihanyo ra yena ri ri va ri ka ka risk.

I swa i swa nkoka swinene ku landzelela swiletelo swa swa dokodela hikuva i kota ku pfuneka rihanyo ra wena loko u kha u landzelela swiletelo riva lerinene naswona wa kota ku hola eka leswi u karhataku hi swona masocha ya miri ya tiya.

Ina ina ndi ndzi vona swi ri na nkoka ku va vanhu va nyikiwa mali mara mali leyi yi kahle hi mhaka ku yi nyikiwa vanhu lava faneleke va va faneleke ku yi kuma hi ku vanhu van'wana a va tirhi nakan'we van'wani naswona a va koti ku ti tirhela hi voxe, ni vona swi fanerile ina ni yima na swona ku loko mfumo wu kha wu nyika vanhu mali ya mudende ni vona swi ri kahle hikuva vanhu van'wana a va koti ku ti tirhela hi voxe.

Eka vanhu lava hanyaku na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS ni nga va tsundzuxa leswaku ku hanya na xitsongwatsongwana lexiwana a hi ku hela ka misava rihanyo ra vona ra ha lehile swinene ra fana na ra hina van'wana kambe va nga tshuki va tshika ku landzelela swiletelo swa madokodela.

Ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo swi sivela leswaku munhu wa kota ku va a hambanyisa leswi a faneleke ku swi endla na leswo ka a nga fanelanga fanelangiki a swi endla hikuva rihanyo ra miehleketo ra yena ri va ri hanyini naswona wa kota ku twisisa na ku hambanisa.

Hi ntolovelo swi teka nkarhi wo tanihi kwihi leswaku mirhi ya ku hunguta ku vilela yi kombisa vuyelo nkarhi wun'wana na three months tin'hweti tinharhu na ntlhanu wa tin'hweti.

Mirhi ya ku hunguta ku vilela leswi vuriwaka depression yi endla leswaku munhu a nga yi titivata mihleketo leswaku a nga ti a nga hleketi ngopfu.

Titliliniki ti nga antswisa hi ndlela ya ku la ku vanhu valava mirhi yo karhi va kota ku yi kuma hi ku loko ni langutisile titliliniki to tala ti va ti ri hava mirhi vanhu a va koti ku hatla va pfuneka hi xikarhi hi xihatla naswona tliliniki a swi fanekerile leswaku yi nga pfali yi tirha vusiku na nhlekani.

Eka eka mfumo wa hina mimirhi leyi yi durhaka ngopfu naswona a ni nge koti ku fikelela hikuva hikuva a ndzi tirhi ndzi tshembele eka yona grant ya leyi ndzi yi holaka mimirhi leyi ya durha swinene.

Mirhi leyi hunguteka ntshikelelo wa mina a yi ta cinca swinene hikuva rihanyo ra vanhu a ri ta va lerinene leri langusekaku.

Eka vanhu loko swi ta eka vadyuhari i ku va va va va ri na munhu wo kota ku va hi hlayela naswona loko va va ri na vanhu lava va tlhogomelaku swi endla leswaku va papalata loko swi ta eka switandzhaku.

Loko munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a tshika ti-ARV's u ta khomiwa hi vuvabyi swo fana na pneumonia na TB u ta pfulela ndhawu eka mavabyi yo tala swinene lama nga tekaka vutomi bya yena hi ku hatlisa.

Mfumo wu fane wu kuma program laha vanhu va nga tsundzuxiwaku va nga famba hi swikolo va famba hi miganga va tsundzuxa vanhu nkoka wo nakekela rihanyo.

Madokodela ma nga ma nga ri ku hunguta hi ndlela leyiwani a va nyikiwa a va nyiki vanhu vukorhokeri naswona va nga chaviseti vanhu, a va tirhi hi ndlela leyi nga tshembeka na vanhu leswaku vanhu va va tshemba leswaku swa swa swa swa swa koteka.

I ku va vuhangalasi byi endla xinavetiso laha byi lemukisaka vanhu leswaku vuvabyi bya rihanyo ra miehleketo swi kona mara munhu wa kota ku pfuneka loko a ti yimisela.

Hikwalaho ka ku COVID-19 i vuvabyi lebyi nga byi tlulelaku hi xihatla swinene loko munhu un'wana a ri na byona a khohlola, byi first bya hatlisa leswaku ku hatla byi tlulela munhu un'wana eku khumbana hi ku xitsongwatsongwana xi ya xa kota ku hanya emoyeni for nkarhinyana.

Hi ku va ku hikwalaho ka yini vanhu van'wana va khomiwa hi tingana hi ku lava mirhi yo ehlisa hikuva a va ti amukeleni xileswi va nga xiswona naswona a va a va ti amukeli.